Ukuba nezici zokufinyelela zabangezwa nabangaboni kubalulekile kwinkundla yokuqinisekisa ukubandakanywa kanye nokufinyelela okulinganayo ezinsizeni zayo. Lezi zici njengamagama ncazo avaliwe, izincazelo zomsindo, ukusebenzisana kwesifundi sesikrini. Nezindlela zokugqama okuphezulu, zinika amandla abantu abakhubazekile ukuthi bazulazule. Futhi basebenzise inkundla ngokuzimela ngokuhlanganisa izici zokufinyelela. Inkundla inganweba isisekelo sayo zabasebenzisi, ithuthukise ulwazi labasebenzisi. Futhi ibonise ukuzibophezela kwayo ekwahlukeni nasekuzibophezeleni komphakathi.

Iziteshi zokusakaza zasendaweni zibaluleke kakhulu kumina nomndeni wami njengoba zisinikeza okuqukethwe okufanele. Okufika ngesikhathi nokujabulisayo, okukanyelwe izidingo nezithakazelo zomphakathi wethu. Zisigcina sinolwazi ngezindaba zendawo, imicimbi, nezinkinga, okusisiza ukuthi sihlale sixhumene nomakhelwane nesifunda. Ukwengeza, iziteshi zasendaweni ngokuvamile zifaka amakhono endawo, ezemidlalo, nezinhlelo zamasiko ezibonisa umlingiswa ohlukile womphakathi wethu. Okubenza babe yingxenye ebalulekile yokuphila kwethu kwansukuzonke.

Nakuba ama-smartphones angaba usizo olubalulekile lokufunda, angase futhi abe isiphazamiso esibalulekile. Izaziso ezivela ezinkundleni zokuxhumana, imilayezo yombhalo nama-imeyili zingaphazamisa izikhathi zokufunda. Futhi isilingo sokuphequlula okuqukethwe okungekona kokufunda singaba namandla. Ukwengeza, ukutholakala njalo kwezinketho zokuzijabulisa njengemidlalo namavidiyo. Kungenza kube inselele kubafundi ukuthi bahlale begxile emsebenzini wabo wesikole. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abafundi babeke imincele futhi basebenzise amathuluzi abasiza ukuthi bahlale basendleleni. Futhi banciphise iziphazamiso.

Ngikhumbula kahle ngibuka umdlalo wendebe yomhlaba ye-FIFA ovusa amandlingozi kumabonakude wesathalayithi nomndeni wami. Ukusakazwa kwekhalithi ephezulu kwaletha umoya kagesi enkundleni yezemidlalo, khona kanye egumbini lethu lokuphumula. Ukuhlaziya okucacile nokudlalwa kabusha kwangeza injabulo. Kwakusenza sizizwe sengathi besiyingxenye yesenzo. Ngangisemaphethelweni esihlalo sami njengoba amaqembu elwa, futhi ukusakazwa kukamabonakude wesathalayithi. Kwenza uzwisise, kujabulise futhi ugxile kakhulu.

Uma bengingakwazi ukukama inkundla ehlinzeka ngosekelo lolimi lwasendaweni kwezobuchwepheshe obusafufusa. Bengizoba nezici ezifana nokuhumusha kwesikhathi sangempela, imiyalo yezwi, nezixhumi ezibonakalayo ezenza ngokwezifiso. Inkundla ibizophinde ihlanganise uhlu lwamagama obuchwepheshe aqhutshwa ngomphakathi. Okuqinisekisa ukuthi izilimi zendawo zihlala zihambisana nentuthuko yezobuchwepheshe. Le nkundla ibizothuthukisa kakhulu ukufinyelela komphakathi wami ngokwephula imincele yolimi. Ivumele abantu ukuthi basebenzise ngokugcwele ubuchwepheshe obusafufusa futhi ikhuthaze ukufakwa kwedijithali.

Uma ukucisha kukagesi kuqhubeka, ngicabanga ukuthi izixazululo ezihlinzeka ngokuxhumana lwe-inthanethi oluthembekile nolungena ziphazamiso zingabaluleka. Isixazululo esisodwa esingaba inketho, kungaba ukutshala imali kumxhumanisi wamandla ongaphazamiseki i-UPS yokuzila wami. Ukuqinisekisa ukuthi uxhumano lwami le-Wi-Fi luhlala luzinzile ngisho nalapho amandla ecima. Ukwengeza, ukuba nenqwaba yedatha ethembekile noma idivayisi ye-Wi-Fi ephathekayo nakho. Kuzongisiza ukuthi ngihlale ngixhumekile futhi ngikhiqiza ngesikhathi sokucisha kukagesi.